Ke qala ka ho sheba moriana o sebeditseng ho boholo ba batho, mme ke nke moriana ona na, mme ke lo botsa le batho bao ba kileng ba o sebedisa hore ana o kile wa ba sebeletsa le hape ke shebe le matsatsi ao moriana oo o sebeditseng ka ona ho batho bao ke ilo ba botsang ka moriana o na nang le hape ke tlo sheba hore moriana ona o sebedisitswe ke batho ba bakae ka palo. O rekuwe tse batho ba bakae ka palo, mme ke batho ba bakae ba ne ba sa reke moriana ona na?

Nkekebe ka nka dikeletso ho marangrang a social media hobane social media e tletse ka batho ba nang le papadi mme ba senang tswelopele bophelong, empa ba nahana hore bophelo ke papadi fela. Ha o na le ditaba tsa bophelo bo botle o ka nka dikeletso ho batho ba baholo kapa batho ba kileng ba feta maemong ao e leng ho ona ka ona motsotso ona na ya ho nka dikeletso marangrang a social media le yona o ka kgona ho e etsa, empa o ka se kgone ho nka dikeletso kaofela tse tswang ho marangrang a social media.

O moholo ke hore mmele o moholo o baka malwetse a mangatangata mmeleng wa motho mme mmele wa hao ha o le moholo ha o kgone le ho etsa dintho tse bobebe jwalo ka ho matha le ho kwetlisa mmele ka tsela e nepahetseng. Mmele o moholo ke mmele o sa lokang hobane batho ba mmele eo ba sokola ho etsa dintho tsa bohlokwa mme ha e le hore ba bang ba sokola ke ho itlhapisa kapa hona ho iketsetsa dintho tse sa hlokeng thuso.

Re lokela ho ba le diambulanse tse ngata mme re lokela le ho hira batho ba bangata ba sebetsang diambulansng hobane sena se ka thusa ka ho fana ka mesebetsi e fapafapaneng ho batho bana ba diambulanse mme le diambulanse tse ngata di tla thusa ka ho ananela palo eo ya batho ba lekeisheneng mahaeng kapa hona ditoropong hobane le palo ya batho ke yona e ngata. Ha batho ba hloka diambulanse tsena ba lokela ho ba le mehala e yang.